Ku famba hi xitimela mina ni vona swi hlayisekile swinene hikokwalaho ka ku a swi talangi ku va na makhombo kumbe maghoza kumbe tinghozi ta le switimeleni.

Gps a yi tshembekangi ngopfu ene naswona loko muchayeri o huma endleleni swi ya va na nkingha nyana yitsongo hikokwalaho ka ku ku u ta va lahlekeriwe hi hi petirolo yo karhi leyi a nga famba hi yona ku ya ka ndhawu yo karhi.

Ni rhandza mabazi ya City to city ni ma rhandza hikokwalaho ka ku ni famba kahle switulu swa vona swi ni tshamisa kahle na laha va yima kona ku ni kota ku xava swakudya ku va ku basile ene ni kota na ku nghena endzeni ka tithoyileti tithoyileti ta vona ti va ti basile.

Swi hlayisekile kambe eka mikarhi yin'wanyani swi hlayisekile kambe swi ya hi ku driver muchayeri loyi a chayelaka i na miehleketo yo biha leyi a lavaku ku hi endla na handleni ka swona ku famba hi uber na vusiku swi hlayisekile swinene hi ku yi ku teka enyangweni wa laha i sukaka kona ya ku veka enyangweni wa la i ya ku kona.

I ku va mfumo wu endla milawu yo tiyisa yo tiya swinene leyi munhu loko o yi tshova wa mathekisi i ta khomiwa handleni ka swona vanhu va mathekisi va tibyela ku vona va nga khomiwi ene a ku nga endleki nchumu se mfumo wu fanekele u va na milawu yo tiya leyi leyi loko va yi tshova va va nga khomiwaku.

Maxelo na ku pfumala mapatu mo famba kahle.

Ku hluvukisa tindzindziho ta vurhumiwa ku ncinca mitlangu yo rhwala ku pfumala ka nhlayelo wa bindzu swiphumo eku eka swakudya swa swiendlakalo na mintirho yo sirhelela.

Ni vona hi nga ri ku tirhisa patu rin'wanyani kumbe ku paka movha ka ndhawu yo karhi ni kuma thekisi leyi ni nga famba hi yona swi nga ni endla ku ni na fika lomu ni ya kona ni hlayisekile.

Ku endla research hi ndhawu yo karhi ni nga siya naswona ku twisisa ku va hanyisa ku yini na ku twisisa ku vaendlisa swilo njhani.

Yi ve na nkucetelo swinene hikokwalaho ka ku ku ve na tinyimpi to tala ta vanhu lava va tirhisaka e-hailing na vanhu va mathekisi hikokwalaho ka ku vanhu va mathekisi va ehleketa leswaku vanhu lava tirhisaka vanhu lava va tirhisaka e-hailing va teka ti va teka vanhu lava a va fake vatirhisa mathekisi.

Mikarhi yin'wanyani vanhu va va va lava ku beriwa hi moya kumbe ku cinca ndhawu leyi va tshamaka yona.

Ni nga vutisa swivutiso mayelana na ku hluvukisa mpfhuka swivutiso mayelana na ntlangu wa ku haha swivutiso mayelana na moya wa le xikarhi swivutiso mayelana na swikongomelo swa ntlangu na swivutiso mayelana na vutihlamuleri bya muchayeri.

Mina swi nga swi khumba xiboho xa mina xo xava movha hikokwalaho ka ku ni vona swi antswa ni hakela mali yitsongo ya thekisi than ni famba hi movha wa mina ni hakela mali yo tala ya petiroli.

Va na ku ya hi muchayeli wa movha wolowo kumbe khampani leyi yi nga khoma leyi nga khoma timovha teto.

Ku hlengeleta mali ya rixaka ku pfuna eka mintirho ku hluvukisa tindhawu ku hlengeleta vito ra vito na risopo.

Ku tisa mabazi yo tala na ku tisa vanhu lava va nga ta xavisa mathikithi va tele ku va kota ku hatla va pfuna vanhu lava va xavaku ku tilayini hungutana.

Ni tshame ni famba hi xona kambe swi teka nkarhi wo leha ngopfu swi teke nkarhi wo leha ngopfu ku ni ya fika lomu ni ya ku laha la loko a ni lowu famba hi taxi i nge ni hatle ni fika.

Bindzu ra ku rhwala na nkarhi wo famba nhlayo ya nhundzu ku tirhela ku tirhelana ni tindhawu na ku na swikombiso swa nhluvuko.

Ku tala ka vanhu eswitimeleni swi vangiwa hikokwalaho ka ku xitimela xi chipile swinene se ku hunguta ku tala ka vanhu exitimeleni leswi vulaku mabazi na tithekisi kumbe ti e-hailing ti fanekele na tona ti chipisiwa.

U kuma swikili na dyondzo leyi faneleke ku kuma ntirho wa wu pfhumba ku va na moya wa vutihlamuleri na ku titirhela eku hluvukiseni.

Ku famba hi bazi swi teka nkarhi wo leha ngopfu swinene kambe bazi ri chipile swinene na naswona.

Ku lunghisa swiporo leswi nga kona sweswi wani na ku tirhisa tinsimbhi leto tiya swinene ku aka swiporo swintshwa.

Mati na swakudya kumbe mali yo xava endleleni.

Ni yi vona yi ri mhaka yo biha swinene hikokwalaho ka ku mabazi yalawo ya pfuna vanhu naswona ya chipile.

Ku olova ku tirhisa, ku sirheleleka, ku lulamisa mitlangu, ku tirhisa thekinoloji yo hluvukisiwa na ku na ku pfumela ku tirhisa mabazi yo tala.

Ku sungula hi ku tivisa hi ku lulamisa, ku kombisa ku rilela, ku kombisa vutihlamuleri, ku kombisa ku tiva maxelo na ku sungula ntirho hi ku hatlisa.

Vukorhokeri bya nhluvukiso wa miri na vutomi vukorhokeri bya thekinoloji na ku hlanganisa.

Tiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshuka hikwalaho ka swiendlo swa nhluvukiso ku humesiwa ka swiendlo milawu ya le handle tanihi munhu loyi a yi landzelelaka hi le ndzhaku u fanele ku ku ti sirhelela wena na van'wana ku tiva milawu ya tiko ku hlamula loko ri ri na ku ri na xiphiqo.

Ku ti sirhelela wena na va gezi ku tirhisa milawu ya tiko ku hlamula swiphiqo.

Ku sirhelela vachayeri na va gezi ku lulamisa milawu ya tiko ku antswisa ntirho wa vachayeri ku sirhelela maxelo na swi na .

Ku tlakuka ka mafurha ya bazi, ku huma ka vatirhi na swiphiqo swa supply chain, ku tlakula ka switirhisiwa na maintenance, ku tlakuka ka demand ya vafambi, swirho swa ikhonomi, swirhendzevutana na switirhisiwa, swifambo leswi swi nga swi nga competition.

Ku hlanganisa riendzo hi ku hatlisa ku sirhelela eka bazi ku ti ku tihanyela ka nhluvukisano wa vutomi ku hlamula swiphiqo.

Mabazi ya xiyimo xa le henhla ma faneke ma hambana na laman'wanyani na lama mo famba mpfhuka wo leha hikokwalaho ka ku ma fanekele ma va na switulu leswi vatshami va leswi vatshami va nga ta tshama kahle va va comfortable ku fanekele ku va na toilet ndhawu yo ti pfunela eka yona endzeni ka bazi rero.

A ni nga ta titwa kahle hikokwalaho ka ku ni ta fika entirhweni ni letile naswona ni ta fanekele ni hlamusela mininjere wa mina ku hikwalaho ka yini ni letile naswona naswona swi kombisa ni nga ri na vutihlamuleri byo ringanela.

Mina a yi ni khomi kahle hikokwalaho ka ku swi ti komba i nga ri mali leyiwani yi ye yi khe yi gonya kambe hi hakelela swilo swa mfumo.

Swi va khumba hi ndlela ya ku loko vanhu va va va endle switereko va pfala mapatu ku vanhu van'wanyana lava nga na timovha ta vona kumbe lava fambaka hi ti-taxi va tsandzeka ku hundza so swi affect-a vanhu vo tala swinene.

Ndzi nga tsakela ku va driver kahle emapatwini ni nga tsakela ku va ti tlhogomela ni nga tsakela ku a tithekisini ta vona ku va na ku basa ku vakhandziyi va nghena eka ndhawu leyi baseke ni nga tsakela ku va va yima nyana kumbexani va nga ha va va nga ha lwi hi mhaka ya ti-taxi ni nga tsakela ntirhisano na ku khomana ka vona.

Ku etlela kahle, ku dya swakudya swa matimba, ku wisa nkarhi na nkarhi, ku yingisela mhaka ya hungaso, ku tshama ndzi anakanya hi vuhlayiseki, ku tirhisa miehleketo yo tikhutaza, ku pfuna miri hi ku ti ololoxa.

Pfumela tibazi ti lawuriwa hi vatlangi va rito na nkoka. Tibazi ti lawuriwa hi switirhisiwa swa thekinoloji, tindlela ta tibazi ti hlayisekile, tibazi ti fambisa vanhu vo tala leswi endlaku ku hlayisa moya wa vutihlamuleri.

Ina mfumo wu nga pfuna van'wamabindzu lava khumbekaka hi ku khomiwa nkuzi hi tindlela to hambanahambana. Ku tiyisa vuhlayiseki endleleni, ku simeka migingirikano ya vuhlayiseki exikarhi ka vamabindzu na maphorisa. Ku pfuna hi timali, ku pfuxa mintirho yo sirhelela matirhaka, ku veka milawu ya milandzu leyikulu eka vahlaseri, ku dyondzisa ni ku pfuxa vutivi.

Ku tiyisisa ku lulama ka vahundzuluxeri, ku tirhisa switirhisiwa swo hlaya, ku hlaya tindlela ta maendzo. Ku tiyisisa ku tirha hinkwaswo, ku tihlayisa hi nkarhi wa vutshila, ku tiyisisa ku tiva minkarhi yo tshika, ku tiyisisa ku tirhela vavanuna, ku tiyisisa ku hluvukisa vutivi.

Mhaka leyi yi nga lulamisiwa hi ku aka tindlela to hambanisa, ku tirhisa nkarhi wa le ku wa le ku vonakalaka. Ku tirhisa GPS ni traffic apps. Ku endla passing lanes eka tindlela letikulu. Ku lawula matirhaka hi nkarhi.

Mina ndzi vona yi tshikelela vachayeri swinene.

Khensani ku va muchayeri wa xihahampfhuka i ku endla dramana, u u va na ntiyiso. U ta famba emoyeni u vona misava hi ndlela leyi vanhu vo tala va nga ka va nga yi voni. I ntirho lowu lavaka vutshila, ku tinyikela, ni ku ni ku ni ku tshembeka. Naswona ndzi kholwa leswaku u ni hinkwaswo sweswo, tiyisela dyondzo hi mbilu hinkwayo naswona u tshemba leswaku u nga swi kota. Misava yi le ku languteleni eka wena nghena u ya n'wi lulamisa.